Ke tla mo bolella hore ke ke ke ka ithapela ho kenela ntwa. Empa ke tla mo eletsa ho batla mokgwa o mong o sa keneleng mekgohlano. E leng o kaba sephiring sa puisano kapa ho batla tharollo ka kutlwano. Ntwa e keke ya re thusa, le ho ba le maikutlo a matle ho etsa hore re utlwisise maikutlo a rona.

Ke ikutlwa ke senyehile ebile ke tletleke. Ka ha tseleng ena ke ne ke lebelletse ho fihla ka pele. Empa ba bang ba sa fane ka di karabo. Ke tla batla ho buisana le motsamaisi ba sefofane. Kapa ho batla thuso ho ba bang hore ba mphe tlhahisoleseding e nepahetseng. Ho netefatsa hore ke ka fihla tla sebakeng seo kese tshepisitseng. Ke tla ba le mamello, le ho ba le boikutlo bo botle. Le ha hole thata.

Ke ikutlwa ke ferekane le ho nyahama. Ka ha ke ne ke lebeletse ho fihla ka pele, ho ya mohlakana wa bohlokwa. Ha hona karabo e utlwahalang. Ke tla batla ho etsa kopo ho batsamaisi ba sefofane, kapa ho fumana tsebo ho ba bang. Hore ke tsebe hore ke tla fihla kae, ke tla dula ke le mamello. Empa ke tlameha ho fumana tharollo e potlakileng.

Ke dumela hore dibese tsa rona di ka fana ka tshebeletso ya boleng ho maqheku. Empa ho hlokahala ho netefatsa hore hona le dipehelo tsa boleng bo potlakileng, le bo phethahetseng. Dibese di fana ka phepelo e ntle ho batho ba hlokang ho tsamaya sebaka se senang kgatello ya ho feta. Ka baka la tlhahisolesedi e nepahetseng, maikutlo a aparileng le ho ba le maemo a phihlello ho batho bohle.

Ke ne ke ikutlwa ke, hlomane le ho hloka mamello. Haholo haeba tekete e rekilweng ka Sontaha e ne e sa tsamaisane le tshebeletso e lebehileng. Ke ne ke ipotsa hore na ho ka etsahala eng, ho etsa hore bese e seke ya fihla. Ke ka seka ka emela ho fihla ho fela, ka hona ke ka reka ho tsamaya ka sekepe kapa ka taxi ho fihla mosebetsing ka pele. Ho etsa bonnete ba hore ke tla fihla ka nako.

Dimpe tsa e-hailing, ke hoba le bonolo le ho seleke letho le ho ya ka metheo e ikgethileng. Ke sebaka seo o ka se fumanang, ha o se sefofane se theilweng ka maoto. Ho ba bonolo ho fumana motjhini o ikgethileng ka nako e bonolo. Kapa ke mabaka a hoba bonolo ho fumana le ho latela ho lebeletswe.

Ditekesi, tse ngata metseng ya rona ha di maemong a matle, bakeng sa tseleng. Ka lebaka la tlhokomelo e tlase kapa ho seke hoba le mekgwa e metle ya taolo. Ba fumana licence ya koloi ka ho latela melao ya, tlasa tsamaiso ya puso. Empa ba tlameha ho ba le lephatlalatso, tse fanwang bakeng sa ho sebetsa tseleng ka nepo. Ho hlokahala hore ba fane ka ditokomane tse nepahetseng.